Ke tlo qala pele ka ho mmotsa hore na lebitso la hae hobaneng moko taba ka lebitso la hae ke ofe. Mme re qoqe re qoqe. Ha re tloha moo be re qoqe ka bolo. Ha re tloha bolong re kgutlele moqoqong hape ke mmotse hore na lebitso la ntate wa hae e ne le mang. Mme lebitso hobane a reuwe lebitso leo. Ha re tloha moo, ebe ke mmotsa ka lebitso la ka na hobaneng ha ke bitswa Thabiso. Ho qadile kae, sepheo sa sepheo kapa moko taba wa lebitso Thabiso o tswa kae.

Teng ho bohlokwa ho fetisisa ha Basotho ba phehella mefuta ya dijo. E le ho tsosa setso, ho tsosa sa bonkgono le bontatemoholo. Hore lebitso kapa madi a bonkgono bontatemoholo, ebe a sa feleng ebe a tswelang pele. Ho latela ka moo boleletsweng ka teng. Le hore batho ba tsebe setso ka hare sa Basotho.

Ngwanana wa mosotho o rutwa tsela e lokileng ya ho tshwara lelapa le batho ba motseng. Ya pele, ke hore o hlompha ho hlompha molekane wa hao. Mme ha o fe molekane dijo tse batang. Hoseng ka matjeke wa tsoha, mme o mo etsetsa lesheleshele, motoho kapa dijo tsa hoseng. E be ha o mo fa tsona o mo fa tsona o ihlomphile. Mme hape ha o bua le molekane wa hao le dutse le bua, o dula fatshe ha o eme ka maoto. O mo shebe hodima hlooho, le shebana mahlong o dutse fatshe. Mme le seka seke ditaba. Hape o tlameha o ihlomphe o le mosadi hore monna ha o le ena a tsebe ho hlomphuwa.

Ee, ee, bohlokwa le taba ya hore banna ba ye lebollong. Ke hore ba lo rutwang molao wa hore na hoba monna ke Keng. Ba lo rutwa moetlo, haholo-holo. Mme e be ba rutwe hore ha o le monna o lokela ho tshwara lelapa la hao jwang. O lokela ho itshwara jwang. Mme ha o fihla setjhabeng o hloka ho itshwara jwang hore o hlomphehe. Tlameha ha o kgutla moo, o hlomphe he o bitswe o tsebe ho bitswa e mong wa banna ba motse ya hlomphehileng. Bongata ba batho ba tswang lebollong, ke batho ba hlomphehileng. Ba hlomphang, be eleng hore setjhaba se a tseba hore ke monna ya tsebang ho tshwara lelapa, ya tsebang ho tshwara setjhaba. Ke moetapele.

Ee, ho bohlokwa ho itsitlalla meetlong ya rona. Hobane ho sasane ke rona baetapele ba setjhaba. Mme re tlo tswala re be le bara, baradi le ditloholwana. Tse hlokang hore re di tataise. Re kgusitse lapeng moetlong ya rona. Mme jwale o tla tlameha hore re dule moetlong, re dule re tsepame ho ona.

Tjhe, ke nahana ho bohlokwa ho nkgono a dula le ditloholwana tsa hae, le bana ba hae. Lelapa le kopane kaofela le leloko. Hore nkgono a tsebe ho ba abela setso sa bona ho ya ka manane ho tloha ho bontatemoholo ho fihlela ha jwale. A ba hlalosetse hore na lebitso lena le ba tsamayang ka lona le qadile kae, mme la ba lo fihla mona jwang. Ebile e tla ba katleho e kgolo ho nkgono, le lethabo. Ho bona dira tsa hae ho bona ditloholwana tsa hae, le bara ba hae le baradi ba dutse ntlong e le nngwe ka ofela ha mmoho.

Rona jwale ka ha re le Bafokeng, ba ha . Ngwana ha a kena gate-ing, a etswa sepatala kapa mo a tlabe a pepetswe a belehetswe teng. Ha kena gate-ing, re mo tshasa phuwana ka mobu wa jarete. Re fihla re mo kenya ka lapeng. Re tsebisa bonkgono le bontatemoholo le ba seng ba iketse hore hona le lesea le letjha le fihlileng. Jwale re kopa ba mo boloke, ba mo tshireletsa. E be o kena ka tlung.

Tsela e nngwe e etsang re seka hlompha meetlo ya batho ba bang. Ke hobane re bona meetlo ya rona e le betere kapa e le hantle ho feta batho ba bang. Re re buswa ke lenyatso le makoko. Hobane re tseba ho feta batho ba bang. Empa re sa utlwisisi moo ba tswang teng le moetlo wa bona.

Dikereke tsa rona tse di tshwana le meetlo ya rona e re etsang mahae. Mme dikereke tseo tse fapaneng ke hore, ba rapela badimo ba fapaneng. Mme badimo ba bona ba fapaneng ke bona ba isang ba nang le tumelo ya hore ke bona ba isang dithapelo ha Morena Modimo kapa ho Jeso Kreste. Jwalo ka Basotho, Basotho ba rapela badimo. Mme ba dumela hore badimo ke bona ba tlosang ditaba ho bona, ba di isa ho Modimo. Mme re na le bo thapelo ya bo Kreste. Ba rapela Jeso Kreste. Ba be ba ba kgolwa hore Jeso Kreste ke yena nkang dithapelo a di isa ho Modimo. Le jwale ma-Moslem.